Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo e seka-seka lekgetho la madi la mokopi, rekoto ya sekoloto ya mekgwa ya gagwe, letseno kgotsa tiro le maemo a gago a setšhaba. Fa dilo tseno di le mo seemong se se siameng banka e tla amogela kopo.

Fa o dira tshwetso ya karata ya sekoloto akanyetsa interest rate, ditefelelo, melemo le matlhoko a go duela ka nako. O ka bapisa dikarata ka go lekanya ditshwanelo, cash back points le tshegetso ya bareki go bona e e siametseng maemo a gago.

Sekoloto sa gago le hisetori ya go adima madi di ama kopo ya karata ka go bontsha banka gore o kgona go duela ka nako. Go tokafatsa duela dikoloto tsa gago ka nako, fokotsa sekoloto se o nang le sone mme tsaya dikoloto tse di tlhokegang fela.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke ditokomane tse diphoso, maemo a madi a a sa tlhomamisiwang le go batla e e feteletseng bokgoni jwa gago. Go tlhomamisa kopo e tsamaya sentle tlatsa foromo ka nepo, netefatsa tse ditokomane, mme o batle karata e e maleba.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto go botlhokwa, ka gonne go go thusa go tlhaloganya ditefelelo, interest rate ditlhokego tsa go duela ka nako le ditshwanelo tsa gago. Seno se thusa go tila ditshenyegelo tse di sa lekaneng, go tlhokomela tekanyetso ya madi le go dirisa karata ka boikarabelo.

Ee, ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho go tlhaloganyang interest rate, ditefelelo, sekoloto le ditlhokego tsa go duela. E leng se se ba thusang go bona karata e e maleba, go tila dikoloto tse di feteletseng le go dirisa karata ka boikarabelo. Kitso e fa batho bokgoni jwa go dira tshweetso tse di siameng le go laola madi a bone ka tsela e e tshwanetseng.

Fa banka e dumela go bula sekoloto e tsewa tsia lekgetho la mosola, interest rate, palo ya sekoloto e e kgethegileng, ditefelelo tsa ngwaga le ngwaga le maemo a go duela ka nako. Gantsi morokotso wa go bula sekoloto o balwa ka go seka-seka bokgoni jwa mokopi jwa go duela, rekoto ya gagwe ya sekoloto, letseno le maemo a setšhaba. E le go netefatsa gore mokopi go ka duela sekoloto ka nako.

Dilo tse di molemo ka overdraft facility ke gore e fa pholoso ya madi ka nakwana, e thusa go tshwaetsa ditefelelo tse di sa lekaneng ka nako, mme e flexible go feta dikoloto tse dingwe ka ntlha ya go duela ka nako e rileng. Dilo tse di borai ke gore e tlisa interest e e kwa godimo, e ka dira gore sekoloto se nne segolo ka potlako fa o se duela ka morago, mme fa e sa dirisiwe ka boikarabelo e ka bakela mathata a madi le ditshenyegelo tse di oketsegileng.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o dirisa madi a a fetang ao a adimileng mo akhaontong overdraft, di akaretsa interest e e kwa godimo monthly fees le late payment chargers. Di ka tilwa ka go duela overdraft ka nako, go lebelela bokgoni jwa go duela pele ga go fetela mo seemong le go tlhoma tekanyetso ya go adima e e maleba go tila ditshenyegelo tse di oketsegileng.

Ke akanya gore dituelo tse di duelwang ke di banka di oketsa ditshenyegelo mo mading a motho a dirisang, e leng se se ka fokotsang madi a setseng a dirisiwa mo ditlhakong tsa tsatsi le letsatsi, go fokotsa ditshenyegelo tseno o ka tlhomamisa go adima fela madi a a tlhokegang, duela overdraft ka nako batlisisa karabo e e kwa tlase ya interest le go rulaganya tekanyetso ya madi ka tsela e e tshwanetseng.